Yebo, kuyashintsha kakhulu esikhathini samanje emishadweni uzokuzwa bethi, kumele kube pheqelezi i-fifty fifty lokhu kuhlukumeza kakhulu amasiko ethu ngoba thina siyazi ukuthi umuntu wesilisa kumele kube ezwakale endlini, kumele abe phezulu umuntu wesifazane azehlise. Esikhathini samanje konke lokhu akusasebenzi kakhulu abasakusebenzisi kakhulu, yingakho imishado yamanje ingathathi isikhathi eside.

yamaZulu esemadolobheni kubalulekile ukuthi iwagcine amasiko wawo ngoba impilo yasemadolobheni iyashesha pheqelezi iya-distract-ana kakhulu. Yingakho kubalulekile ukuthi amaZulu asemadolobheni kubalulekile ukuthi ngesikhathi samaholide bahambe bayovakasha emakhaya ukuze baqhubekise amasiko wabo nemikhosi yabo, nokudla, bangakhohlwa ukuthi kubalulekile ukuthi kudliwe ukudla okunomsoqo okwasemakhaya. Lokhu kwesimanjemanje, phecelezi i-junk food ayikulungelanga imizimba yethu kakhulu.

Ngicabanga ukuthi kubalulekile ukuthi uma kuphekwa ukudla kwamandulo noma okwesintu kufakwe nezinongo ezasimanjemanje, ukuze senze into enhle futhi emnandi. Yingakho kubalulekile ukuthi abantu abadala noma ngithi abomakoti abasemakhaya nomakoti a abasemadolobheni basebenzisane futhi baphane ulwazi ney'mfundiso zokupheka ukuze uma kuphekwa. Ngizokwenza isizekelo uma umuntu epheka ujeqe aphinde futhi ayenze, phecelezi i-stewing beef afake mhlawumbe nesaladi lokhu kuhlanganise ukudla kwamandulo nokudla kwesimanje.

Kubalulekile ukuthi sifundisane ulimi masingabantu pheqelezi ama-foreigners nathi abantu baseNingizimu Afrika. Kubalulekile ukuthi sifundisane amalimini wethu ukuze sikwazi ukuzwana ngenkulumo nezimfundo namasiko ethu futhi sifundisane ngawo ukuthi siphila kanjani emasikweni ethu nabo baphila kanjani emasikweni abo. Ngale ndlela sizoba nomphakathi othandanayo futhi ozwanayo singalwisani ekugcineni, singabantu abamunye.

Yebo, kukhona kakhulu ukushayisana ngoba lokhu kuhlukumeza kakhulu abantu abaphethe abasaphethe isintu sabo kwabo. Kubalulekile ukuthi emanyuvesi baqhubekise usiko nokuziphatha okwabantwana abaphuma emakhaya abasaphethe usiko lwabo nokuthi kwamandulo bekuphilwa kanjani. Okufanele okwenziwe ukuthi nje abantwana bafunde baqhubekise iy'mfundo zabo. Ume ngabe baxhumana nale zinye iy'ngane ezesimanjemanje ezihlala la edolobheni kumele kube into eyodwa. Bangakhethwa omunye umntwana engazizwa abhekeka phansi ngenxa yokuthi yena uphuma kwaZulu uphethe ubumandulo lona omunye uphethe isimanje. Lokhu kuhlukumeza kakhulu imfundo zengane zethu.

Lezi zingubo zidlala indima enkulu futhi enhle kakhulu esikhathini sesimanjemanje ngoba ingubo lezi bekuyizingubo zamandulo pheqelezi bezibizwa ngokuthi i-vintage clothing. Manje intsha seyazigqoka izingubo bezigqokwa mandulo bathi i-stylish clothing. Manje kunomphumela omuhle kakhulu zidlala indima enhle kakhulu, lezi zingubo lezi ey'mpilweni zabantu.

Ngicabanga ukuthi lokhu kuzokwenza ukuthi abantu abanye bangazizwa baphatheke kahle ngoba phecelezi angeke babe-comfortable bese kuba nabanye abathanda amasiko wabo bazoyijabula kakhulu le ndaba, ngoba bazobe baphakamisa isintu, ubuntu bakho nesiko labo lolu abaphuma nalo mandulo. Lokhu kuzoba ne-impact enhle kakhulu empilweni yomphakathi ehlukahlukene. Laba abangeke bazizwe bakhululekile yile ntsha yamanje yesimanjemanje, yingoba bafuna impahla abayifunayo. Le yesimanjemanje le engukuthi amantombazane awagqoki nokugqoka kodwa impahla yamandulo nemvunulo yamandulo kungaba . Kungaba into enhle kakhulu, kungaba umbono omuhle kakhulu ongayenziwa